Ditlamelwana tse e leng gore di tlamelwa bagodi mo tikologong yaka ke gore go na le babereki ba e leng gore ba bereka ko lefapheng la pholo. Mme, ebile ga e le letsatsi la gore bagolo ba tle go tsaya dipilisi tsa bone ga ba ye tleliniking ba latelwa ko malapeng a bone ke babereki bao. Ba ba bitsa bare ke di caregiver ba ba diretse botlhofo ba gore ba seke ba go nna mo moleng o moleele kwa tleliniking.

Ke bona gole botoka gore bagodi ba tlhokomelwe mo malapeng a bone ka gonne ga ba isiwa ko dintlong tsa tlhokomedi ba fitlha ba sa tshwarwe sentle mo e leng gore gantsi, bontsi o fitlhela e le gore ba sotliwa ba itewa ga ba je sentle and batho ba ba tlhokometseng ga e se masika a bone ebile ba ka se nne le lerato le le tseneletseng jaaka ga ne a tlhokomelwa ko lapeng e ka tswa e ka nna ngwana wa gagwe, kgotsa wa losika. Mme, ebile ba ka se mo felele pelo le fa e le gore ba mohiretse motho o mo tlhokomelang ka gore o mo lapeng le pholo a ka nna le pholo e botoka le pelo ya gage e ka dula e phothulogile a sena kutlobotlhoko ebile a sa nagane dilo tse dintsi.

Dingwe tsa dilo tse batho ba di lebeletseng ka go tlhokomela bagodi ke gore go na le puo e reng tlhompha mmago le rrago gore malatsi a gago a tle a oketsege mme, ebile ga o tlhokomela mogodi o ikokeletsa masego le matlhogonolo, ba re pelo ya mogolo ga itumetse e go bulela tsela. Gape ka gore ba re godisitse ebile, ba re tlhokometse jaanong ga setse ba palelwa ke rona tshwanetse re ba tlhokomela re ba thuse mo ba palelwang teng mme se e leng boammaaruri ke gore botho ko go teng ke gore o dire dilo tse di tshwanetseng ga o bona mogolo a palelwa wena o na le maatla a go mo thusa o dire se se tshwanetseng motho.

Di bopa maikutlo a rona gore re kgone bodutu ebile, e nne tlwaedi gore ga mogolo a go godisitse mo dijareng ntse di tsamaya o bona o itse fela gore mo go tlang nako ya gore apallwe teng ke mo wena tlamehile o tsena. O tshwanetse go tsena o mo thusa, jaanong, go tlwaelegile mo setsong sa rona gore mogolo ga a simolola go palelwa o tshwanetse go motlhokomela ebile ga se gantsi ba tsewa ba isiwa ko ntlong ya bogodi.

Ke akanya gore di na le seabe ka gore bagodi ke batho ba e leng gore ba tlhoka go tlhokomelwa thata mme, ebile ba direlwe dilo tse dingwe tse dintsi tse ba di dirang botlhofo gore ba seke ba fitlhela e le gore ba na le bothata ba go fitlhelela dilo tse ba di batlang ka gonne ga ba sa tlhole ba na le maatla a mangwe. Mme, go ya ka ditso go na le ditso tse di dumelang gore ga motho a setse a godile a palelwa ba mo isa ko ditulong tse dirileng, go na le ditso tse di dumelang gore ke nako ya gore yanong a tlhokomelwe go feta selekano e nne ene a tlhokomelwang go feta mo lapeng.

Bagodi ba tlamelwa ka ditirelo tsa gore ga ba sa tlhole ba ya kwa tleliniking go ya go golela le ditlhare tsa bone go na le batho ba ba thapilweng gore ba ba isetse tsone ko matlong. Mme, ebile le tse dingwe tse le gore ba di tlhoka ebile, ba ba latela ba go ba pompelang bo high blood koo, ba ba neela tsa bone tse di maleba.

Malapa a mantsi a a tlhokomelang bagodi gantsi a bidiwa gotwe ke di Old age home. Mme, gantsi o ka se kry-e e le gore ke mahala bontsi jwa tsone di a patelwa kgwedi le kgwedi ba losika jwa mogodi oo ba isa tšhelete gore a kgone go kry-a tlhokomelo e feletseng mo tikologong ya me e leng gore kopanang bagolo gantsi ko go isiwang bagodi teng ba ba senang masika a mantsi.

Ke akanya gore ba ka tokafatsa puso ya jaanong mo go tlhokomelang bagodi. Ga e sa tlhole e batla go itse gore a batho ba ba dirang tiro eo, ba ba thapiwang go dira tiro eo, a ke batho ba ba nang le pelo ya go dira tiro eo, kgotsa ke batho fela ba e leng gore ba shebile matlole. Gonne, bontsi o ka fitlhela mo dikantorong go bereka batho ba e leng gore ke bašwa gore ba ka dira tiro e mme, ebile ga ba na pele ba go tlhokomela bagodi or go ba direla dilo tse ba di kopang gantsi mme ke nagana gore e ka tokafadiwa ka gore gonne dijara tse e leng gore go bereka ka bagodi, o tshwanela gore o be o le mo go tsone.

E ama ba boleng jwa batsofe ka kakaretso ka gore ba beile thata mo go yone, ke yone e ba thusang gantsi gore ba kgone go fitlhelela le go tlhokomela gantsi ba ba nang le bana kampo ditlogolwana motlong. Mme, ebile ga go ka diragala gore ba se ka nna le yona go ka nna thata ka gonne, ga ba sa tlhole bana le matla a go itirela go le gontsi e ba direla gore botshelo jwa bone bo nne botlhofo.

O tshwanela ke go ya kwa dikantorong tsa SASSA go bontsha bopaki ba gore ke bagodi ba feng ba o batlang go ba tlhokomela. Mme, ebile o supe bopaki ba gore ba teng ba mo botshelong o tshwere ditokomane tse di siameng mme, ebile o bo ikwadisetsa matlole a gore ba kgone go go thusa gore o kry-e ba go amogela batsofe penšhene ya bone.

E ama ba lelapa ka gore go na le gore gotlhaele molemo ebile mme, la e ntse ele gore ga e kalo mme, e ka dira gore ba feleletse ba sa fitlhelela dilo tse eleng gore ba batla go di fitlhelela e be ba feleletsa ba tlhaeletse kgakala thata gore ba ka dira se ne ba batla go se dira.

Go simolola go amogelwa madi a phenšhene ka dingwaga di le sixty ka gonne, batho ba le bantsi ga ba fitlha mo dingwageng tseo ga ba sa tlhole ba kgona go itirela dilo di le dintsi. Ba simolola ba nna le malwetse a farologaneng mo e leng gore gantsi ga ne bana le tiro ba feleletsa e le gore ba ya gae go ya go ikhutsa ka gonne, tla be ba simolola ba na le malwetsi a mantsi a leng gore a bonwa mo mmeleng wa bone.